Na di-Channel tseo ke di ratang haholo holo ke tsena tsa bana Empa tjhelete batho ba baholo di teng tseo nka di thabelang, tseo ke di thabelang e leng Channel One, Five, Seven Model Love Channel Channel Channel network Mzansi Mzansi Magic e ke tsona di tjhelete tseo ke di ratang tse leng hore di thabisa haholo le enana ea Tv and a hlahisang baruti ka Sontaha le dikereke.

Kannete, Sesotho sona se se se le marang-rang haholo. Sesotho sona se se se le fashion-eng haholo. Sesotho sea sebediswa di-streaming. Sesotho se na le dipapadi tsa sona. Ebile sea buuwa. Ebile batho ba bangata ba dipuo tse ding ba kgalla ho bua Sesotho, ebile ba kgalla le ho se tseba. Ba rata ka moo Sesotho se bueang ka teng. Jwale, taba ena e ya nkgotsofatsa. Empa re tlamehile re finyelle mane moo batho ba sa finyelleng teng. Re tlameha hobba le di-stats-e tse kgolo ho fetesisa mona. Jwale Basotho ba tlameha ho ikamahanya le di-stream channel.

Dumelang, le kae? Ntate Campbell, ke nna Karabo mona Bloemanda. Ke bona ke na le mathata ka Wi-Fi ya ka e sokodisang. Na ebe mongaka ho etsahalang hoba jwale ke na le mosebetsi oo ke tlamehileng ke fane ka ona o potlakileng. Ebile o na le submission time. Ntate, ke kopa o nthuse ka ho etsa hore Wi-Fi e se ke be ya ba e e potlakise hobane jwale ke hloka ho sebetsa. Ene mosebetsi onana ke ke mosebetsi o bohlokwa ho nna ebile kea o hloka. Ntate Campbell ke hloka ho tseba hore na ke eng se etsang hore Wi-Fi ya ka e be . Ebile e ntshukudise.

Ho ya ka nna taba enana ya hore re patalle di-subscription ha se taba e hantle. Nna ehlile ke bona hore batho ba bang ba etsang hore batho ba patalle di-subscription tsa bona, ke batho feela ba izamang. Ba batlang feela ho etsa bophelo ka batho ba bang. Ho ya ka nna dithaba tse phahameng re ka di thola di-platform-ong tse ding tse tshwanang le bo YouTube, TikTok, Facebook, WhatsApp. WhatsApp e se e na le di-channel-e tse ding tse leng hore e phuputsa ka tsona e fana ka melaetsa ka tsona. Jwale tjenana ha ho hlokahale hore re etse di-subscription.

Motswalle re ka kgona ho sebedisa marangrang a hao re le babedi ka nako e le ngwe. Jwale tjenana e sebetsa tjena taba ena. Mona mohaleng wa ka o ka kgona ho kenya marangrang a hao, di-user name tsa teng le password tsa teng, hore le nna ke kgone ho sebedisa marangrang a hao. Hore ke etse dintho tseo ke hlokang ho di etsa ka marangrang a hao. Jwale motswalle ha ho hlokahale hore o sebedisa marangrang ana o le o le mong. Le nna kea kgona ho a sebedisa ka tsela e nngwe.

Nna ke letsetsa sealemoya ka lebaka la hore mona moo ke dulang teng re tla be re hloka bo metsi, re tla be re hloka dithuso kwana di-clinic-ing. Jwale, ke tla be ke founela sealemoyeng hore kannete ke kope thuso hoba moo ke dulang teng moo ke tla beng ke kopa thuso teng, thuso ke tla be ke sa e thole. Jwale ha ke finyella kwana sealemoyeng, ke mane jwale hee ke tlo tholang thuso teng. Ebe jwale tleleniki e ya nthusa kapa metsi, masepala a re a re fa metsi mona mo ke dulang teng.